UMandla ukhathazekile kakhulu ngesimo angase abhekane naso kumkhiqizo noma kwiy'tshalo zakhe ngendlela afuna ukwenza ngayo. UMandla ufuna ukukuyeka ukusebenzisa umanyolo kanye nezibulala nambuzane. Inzuzo-ke angase abe nayo uMandla uMandla angathola inzuzo eningi kakhulu. Lokhu kungenza ukuthi abathengi bande njengoba sazi ukuthi-ke abantu abaningi bayakholelwa kukudla okunempilo noma kukudla okunomsoco okungasetshenziselwanga umanyolo futhi okungenazo izibulala zinambuzane. Uzoba nenzuzo ekuthekeni uzoba uyena umuntu wokuqala noma angase abe umuntu ovelelwe ekuthengiseni ukudla okunempilo.

Yiziphi izinto ezibalulekile zokucatshangelwa ukusebenzisa izinto ezenziwe ngamaphepha ekupakisheni ukudla? Ukusebenzisa izinto ezenziwe ngamaphepha ekupakisheni ukudla kwenze umsebenzi omkhulu njengoba sazi ukuthi amaphepha ayingxenye yisitshalo thizeni okuyisihlahla lapho eqhamuka khona, okuyinto ezimilelayo. Ukusebenzisa amaphepha ekupakisheni ukudla kungagcina ukudla ekuthekeni kungonakali noma kungasheshi ukonakala. Kugcina ukudla kuhleli kunempilo ngaso sonke isikhathi. Ukusebenzisa amaphepha ekupakisheni ukudla kudlale indima ebaluleke kakhulu ekuthekeni kwenze ukuthi wonke umuntu athole ukudla okufanelekile nokunomsoco.

Amanye amakhasimende awanankinga inqobo nje uma intengo iphansi kuyilapho amanye anqaba ukuthenga inkukhu ngoba ekholelwa ekutheni inonywa. Ungavuma yini ukukhokha okungenziwe ngenyama evela emapulazini yezilwane. Kungani noma kungani? . Angeke ngivumi ukukhokhela inyama evela emapulazini ngamanani aphezulu ngoba njengoba iy'nkukhu ezihlala emapulazini ilapho zihlala khona emakhejini okusho ukuthi azikutholi ukukhanya, azikho healthy noma azinawo umsoco. So angeke ngize ngikwazi ukukhokhela inkukhu ehlala emaplazi amanani aphezulu.

Sazise ngezinye izinselela abalimi ababhekana nazo uma belungisa umhlabathi abazowutshala ikakhulukazi mayelana nempilo yomhlabathi nokusimama kwayo. Cabanga izici ezifana nokuguguleka komhlabathi, ukuncipha kwezakhi zomzimba nokushintsha kwesimo sezulu. Eyiphi indima engadlala izitshalo zokumboza cover crops ekwenzeni ngcono impilo yenhlabathi? Izimo abalimi ababhekana nazo ekugugulekeni kwenhlabathi noma ekulimaleni kwenhlabathi zinzima kakhulu. Koda-ke izitshalo zokumboza zingadlala indima ebalulekile kakhulu ngoba siyazi ukuthi zivikela inhlabathi ekuthekeni ingakhukhuleki noma ingalimali iluze noma ilahlekelwe umsoco wayo, ngoba siyazi ukuthi inhlabathi evundile iletha umsoco wezitshalo futhi ilethe ukudla okunempilo.

Uhlale epulazini lomndeni wakho impilo yakho yonke. Umkhulu wakho wayelima lapho, uyihlo wayelima lapho manje usulima uthole incwadi ethi umhlaba wakho uyathathwa ukuze wabiwe kabusha. Uyawuqonda umlando kodwa leli ikhaya lakho, nendlela yakho yokuziphilisa. Uyakungatheka futhi utshele umngani wakho ngokuzokwenzeka emindeni wakho nasekusebenzeni bakho. Ubona sengathi yonke into eyakhiwa umndeni wakho iyashabalala futhi awazi ukuthi wenzeni .

Ukubona izimbuzi zigqekeza uthango lakamakhelwane zigijima zibheke engadini lapho kunemfino yakamakhelwane. Kungangiphatha kabi kakhulu and kungangenza ukuthi ngithukuthele ngoba siyazi ukuthi uma izitshalo sezidliwe izimbuzi akuye kube lula ukuthi ziphinde ziqale phansi zimile kabusha. Lokhu-ke kungase kulimaze umakhelwane and-i kungase kulimaze futhi umlimi ngoba kuyamuphoqa ukuthi yonke into aseyisebenzele .

Amanye amasu ongaqhamuka nawo ukulawula ukumelana nezibulala zinambuzane emphakathini yezinambuzane? Amasu engingaqhamuka nawo njengoba bese-ke ngiye ngasho ngathi unezinto esizibuza esizibiza ngokuthi inethi noma isisefo. Lokho kwenzeka ukuthi izinambuzane zivikeleke noma zivikelwe izitshalo loko kuzonciphisa ukubulala kwezinambizane. Ekunye esingakusebenzisa ubulongwe ukunciphisa amathuba okubulala izinambuzane emphakathini izinambuzane.